Ntho eo eleng hore balemi ha ba e rutwe dikolong tsa balemi ke tsela tsa ho phema diphephetso tseo ba tla kopana le tsona ha ba se ba qadile temo tsa bona dipolasing tsa bona. Ha re thola re sheba diphephetso tse tseo ba kopanang le tsona, ha ba se be iqalletse temo tsa bona dipolasing tsa bona, ke komello. Tlamehile ba tsebe hore ba ba sebetsa jwang ha ba kopane le le komello, tlamehile ba tsebe hore mahola a hlahang ditshimong tsa bona ba a lokisa jwang, mme ba a ntsha jwang, tlamehile ba tsebe hore dikokonyana tse jang dijalo, ditshimong tsa bona ba di ba di tlosa ka tsela tse jwang. Diphephetso tsena ke ntho tse sa rutuweng haholo. Ho rutwa temo ka botlalo mara diphephetso tsona ke ntho tse eleng hore ha di rutuwe ka botlalo hore ba tsebe hore ba lebelle eng.

Ha ke ntse ke mametse batho bana ba bua, hao ke maketse mollo ke onana re sa ntsane re leka hore re thuse taba ena mollo o mokanakana, lelakabe lena leo e leng hore le iadile polasing ya ntate Frederick. Batho ke bana ba re mollo ona o qadile, e le hore ho tjhesetswa ho tjhesetswa sehlophengnyana se senyenyane sa jwang hore jwang boo bo mpe bo tlohe, ho tlo kgona ho lenngwa moo. Jwale ke a bona mollo ona ha ba ntse ba tjhesetsa o be o tlola haholo, ba se ba sa kgone ho o laola. Nna ke a ipotsa hore hao, basebeletsi ba ntate Frederick jwalo ho se ho etsahetseng, ba be ba bolela hore ba ne ba shota ka metsi hore ba time mollo ona o ileng wa tlola. Ha be ho se ho etsahala hore o ate, mollo ona o ikale, jwale o be o se o senyetsa ntate Frederick polasing ya hae.

Metswalle wa ka, ntho eo nka le kgothatsang ka yona ke hore ha re ka ya mane sebakeng sa boikwetliso, ha re ka ya mane sebakeng sa boikwetliso gym-ng ena e haufi mona motseng, re tlo ikwetlisa hantle, re itlhokomele mmele ya rona re kwetlise mmele ya rona. Mme ke tshepa hore molaudi kwana gym-eng kafo sebakeng sa boikwetliso, o tla ba re jwetsa dijo tseo e leng hore re tlamehile re di je tse tlo re fa matla tse tlo re matlafatsa. Ke tseba hore ha re itlhokomela re ikwetlisa nako e kgolo le e nyane, re ja dijo tseo e leng hore di matlafatsa mmele a rona, ho ke ke haeba le mathata a tsa bophelo, eo e leng hore re tlo kopana le ona mmeleng ya rona, bophelong ba rona, ha e le hore re a ikwetlisa mme re ja ka tshwanelo le dijo tse tshwanetseng. Ha re yeng sebakeng sa boikwetliso.

Dirapa tsenana tseo le di bonang. mona ke tsela e leng hore batho ba monana re iphedisa ka teng. Dirapa tsena ke tsa ke tsa setjhaba, ke ke tsa rona makeisheneng mona. Hore re be re phele, re phele ka tsela eo leng hore re phela ka teng. Re sebedisa dirapa tsena. Rea bona re makeisheneng, makeisheneng monana bophelo ba teng ha bo tshwane le ba mahaeng. Dirapa tsenana di re emela re le setjhaba. Di a re fapanya le matjhabatjhaba a mang, ha o tloha o tloha moo mahaeng o tla makeisheneng mona, dirapa tsena ke tsona tse bolelang hore o hlaha kae, o tswa kae, o mang, mme o ya kae. Re tjena ke dirapa.

O tseba, haholonyana ka thuo ya dinotsi le kotsi ya tsona? Ha o le motho a jwalo, o tseba hore motho a batlang ho kena projekeng enana ya ho hlahisa mahe a dinotsi, o tlamehile a tseba hore hona ke ntho e ntle. Mme ka mo sebeletsang mara e kotsi ho ba tlamehile o be le thepa, o tlamehile o be le thepa ya overall. E tlo kwahela ho tloha hloohong ho fihla maotong, o be le dibutse tse tshweu tse tlo kwala maotong, mme o be le kapi e tlo kwala sefahleho sa hao hore dinotsi di seka tsa leka ho o hlasela hobane ha di o hlasetse monana eba mathata, jwale ke tsona ntho tseo tse hlokahalang hore o kene projekeng ena.

Mamelang banna, lea bo tseba bothata bona bo boima boo re shebaneng le bona. Ho so hlahile taba enana banna ya hore dipodi di a utsuwa. Jwale ke batla re etse tjena, ke batla podi e nngwe le enngwe re kenye clock e nyenyane. Le ha e se e kgolo mara e nyenyane le hore ha e tsamaya e utlwahale, motsamao wa yona hore e tsamaela kae, mme ke ne ke nahanne hore dipodi tsena kaofela re di kenyetse di-tracker-ra hore re dule re tseba hore ka nako tsohle di hokae, lona ha le lo di disa, le ha di se di kgutlela mona le tla tseba hore di kae, mme di hokae hobane di-clock di tla be di le teng.

Nkaba le thahasello mosebetsing o jwalo wa hobane jwale, ke tseba mosebetsi wa ka mme e tlare ha ke kenya kopa mosebetsi onana, ke tshwere di-CV tsa ka tse mpuellang, ke tla be ke kenya kopo ya mosebetsi ona ke tseba hore ba ka nna ba kgutlela ho nna ho ya ka seo ba se bonang, ho ya ka dintho tseo ba di bonang CV-ng ya ka. Thahasello ya mosebetsi ona ho nna nka ba le yona e ngata hobane ke tla be ke tshepa hore CV ya ka e tlabe e mpuella. Ha ba kgutletse ho nna ba ntlhoka e tlabe e le thabo e kgolo ho nna eo, mara ka nnete ke na le thahasello ya mosebetsi ona.

Lapeng monana re tlwaetse ho pheha moroho wa lepu, be re o pheha ka papa, re o phehela papa, mme re na le ho pheha malamohodu eo re tla a ja ka papa, neneng re na le ho pheha rice e mona e brown ka tamati, nama ya kgoho le mokopu. Tsenana re di phehela hobane ke dijo tseo e leng hore di atlehisa mmele, di na le diahammele, mme di re thusa ka ho etsa hore mmele ya rona e matlafale, le masole a mmele wa rona o matlafale.

Ha o hira mosebetsing o motjha, o qala pele ka ho romella advertisement or papatso ya mosebetsi ona. O tlo romela hore papatsong monana batho ba romelle di-application tsa bona tsa mesebetsing nomorong efeng, email efeng, kapa website efeng. Ha o qetile jwalo ha o so thotse batho ba romelletseng di-application tsa bona for mosebetsi ona. O tla boela o etsa, o ba etsa interview, palo ya bona ho fihlella o thola mosebeletsi ya nepahetseng bakeng sa mosebetsi ona o motjha oo o batlang.

Lewatleng moo ho na le mefuta ya diphoofolo tse jewang. Dijo tsenana ha o di fumana majweng ana a ka thoko ho lewatle, re na le di-mussels , re na le di-lobstar, re na le di-grab, mefuta enana ya diphoofolo tsa lewatle ho na le batho ba tsebang ho di tshwara mme re di thole, re tlo kgona ho di ja, tse ding tsa dijo tsena o ke ke wa utlwisisa hore hobaneng di jewa mara di a jewa hobane ke dijo tse fumanwang majweng ao a lewatle.

Ha se re bua nnete hore nengneng ke re thole bomesebetsi kapa menyetla ya mesebetsi ho lokela nengneng ke re ithaope. Ka Senyesemane ba re re a volunteer-ra. Akere o tseba mosebetsi e leng hore o tlabe o o batla, ha o tseba mosebetsi eo nengneng mesebetsi ha e tholahale, jwale e be eba tshwanelo hore re thole menyetla ya mesebetsi, re lokele pele re ithaope ho mesebetsi enana eo re e batlang, menyetla e hlaha mono ya mosebetsi, ha re ithaopa re ithaopela mosebetsi oo re batlang ho o etsa, ke le lakaletsa hohle mme ke le kgothalletsa hore le ithaopeng dibakeng tsa mesebetsi moo le batlang ho sebetsa teng.

Kgotso, ke tshepa hore tsohle di hantle ka moo. Ne ke mpa ke letsa fela hore ke botse, ka naha ena e ngata enana e sa ntsaneng e emetse banga ba yona, eo re sa tsebeng hore ke ya bomang, hobane ha ke shebile naha enana, naha ena e kgolo ena. E kgolo. Ha ke bona e ka ya sherwa, e ka sherwa, batho ba yona ba tla hlaha e se e sebedisitswe hobane tlamehile e sebetse. Tlamehile re leme hodima yona, tlamehile re hahele hodima yona, hore re tlo kgona hore le rona re ba ne le naha e leng hore e ka tlase ho mabitso a rona. Naha ena e kgolo mme e tlamehile e sebetse.